Xo sungula ndzi nga n'wi byela ku ubuntu yi yimele yini. Loko.

Eka nkarhi wa sweswi ndzi nga vula leswaku ndzi nga rhamba Please Boy xiyimbeleri va nge Please Boy hikuva, xi xi yimbelela tinghoma leti ni ti rhandzaka naswona hanyelo ra yena ra ni tsakisa. Na vanhu lava lavo vo tala lava nga ta va va te eka nkhuvo wa siku ra mina ro velekiwa, va ta n'wi tsakela ku n'wi vona.

Mucato wa Xitsonga wu saseka swinene. Ndzi nga vula leswaku wu saseke .

E va ti kuma va amukelekile na vona hi ku hambanahambana ka vona, va kota no aka vunghana hi ku hambanahambana no dyondzisana hi mindhavuko ya vona. Swi na nkoka ngopfu sweswo, ku vana lava dyondzaka eka ndhawu yin'we eka ndhawu yin'we va tiva mindhavuko ya ya van'wana no yi tsakela.

Paseka i siku lerikulu swinene eka vanhu eka vakreste. Naswona ri na nkoka ngopfu hikuva ku .

Xo sungula ndzi nga n'wi tivisa leswaku vakokwana va yena hi vona va nga ndzi kurisa. Naswona leswi se va nga kula na vona, va fanele va kuma munhu loyi a nga ta va hlayisa, a va languta na leswaku a va nge lavi nchumu na? Xin'wana na xin'wana lexi va xi lavaka va kota ku pfuneka eka mina. Naswona swi tele ngopfu leswi a nga va vutisaka swona hi vutomi.

Ina i ntiyiso. Vavasati va na mbilu yo leha ngopfu eka loko swi fika eka vana, naswona va nseketelo lowu kulu ngopfu wo tlula vanhu va xinuna. Eka nkarhi wa eka nkarhi wo tala vanhu va xinuna, nseketelo wa vona ku va ku ri wa mali ntsena.

Ndzi nga n'wi vutisa leswaku xana ku nga va ku ri yini ndzi xi endleke lexi endlaka u nga ha endli leswi a wu swi endla khale? Na leswaku u kona munhu un'wana na a nga nghenelela wa le handle a twanaka na yena na? Xin'wana ndzi nga n'wi vutisaka hi xona hileswaku, ku nga va ku lo humelela yini kumbe i yini xi n'wi dyaka embilwini? Ndzi nga hleketi ndzi nga ehleketeleli tlhelo ra mina ntsena.

Munhu loyi a faneleke ambala swiambalo swo rila i muferiwa, na ni nga vula na leswaku na vana va yena eka minkarhi ya sweswi kumbe maxaka. Naswona munhu loyi a mbalaka swiambalo leswi u fanele ku swi mbala ku fikelela lembe. U swi mbala ku fikelela lembe, loko a heta ku swi loko se a swi hluvula u fanele a hlambisiwa hi tindlela ta xintu.

U kota ku twisisa hi ku enela leswi va endlisa xiswona mi tlhela mi vulavula mi twanana. U kota no va seketela loko va ya endla swilo swa vona swa mindhavuko eka tindhawu tin'wana. Naswona loko va ku ri fambile u kota no endlisa leswi va endlisa xiswona ku komba ku seketela.

Munhu loyi a nga na vutihlamuleri byo sweka endyangwini i munhu wa xisati. Eka minkarhi yo tala i.

Ndzi kombela rivalelo eka ku rivala siku ra wena ro velekiwa. A ndzi khomiwe hi swin'wana swa le mirini kambe a ndzi lavi sweswo swi endla onge siku ra wena a ri nga ri na nkoka ngopfu eka mina. Ndzi kombela rivalelo naswona ndzi ta endla ndzi ta endla xin'wana na xin'wana lexi nga ku tsakisaka ku u ndzi rivalela.

Swakudya swa ndhavuko ndzi swi rhandzaka i vuswa na guxe. Naswona, ndzi dyondzisiwe hi mhana mina, mhani wa mina ku swi ku swi sweka. u ndzi u ndzi dyondzise hikuva a swi vona ku ndza swi rhandza, na a endlela na leswaku na loko ndzi ta tshama ndzi ri ndzexe, ndzi kota ku ti swekela swona.

I xichudeni xa le dyunivhesiti. Hikuva, loko munhu a a a ri edyunivhesiti swi komba leswaku u tiyimiserile hi vumundzuku bya yena. Naswona u ta teka magoza man'wani na man'wani lama nga ta n'wi fikisa laha a lavaka ku fika kona.

Ndzi nga vula leswaku a ku fanelanga masiku yo rila ma khomisiwa hikuva, vanhu va xikhale va swi tiva ku i yini xi nga vangela ku masiku mo rila ma leha. Naswona ku onha nawu wa xikhale u ta hi swi nga hi endlela na makhombo emahlweni.

Layeni leyi a yi ndzi tsakisi hikuva swi endla ingaku swi endla ingaku vanhu va vavanuna a va swi lavi ku khomisana na vavasati va vona. Eka minkarhi ya sweswi, vanhu va xinuna na vona va fanele va ti nyika nkarhi loko va nga yangi emintirhweni lowu va ti dyondzisaka swilo swo fana no sweka, leswaku na nsati loko a nga ri kona ku va ku ri vona va swekaka. Hayi ku va yimela munhu wa munhu wa xisati a vuya a ta sungula no khomana na mapoto.

Ya ha ri na nkoka ngopfu hikuva, loko munhu u n'wi lovorile na maxaka ma yena ma ta swi tiva hi wena. Na loko u hlangana na makhombo mo fana na maxifu, ku munhu a ku loverile, va ta kota ku ku seketela hikuva u n'wi teke hi ndlela ya kahle.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku, va fanele va tshamisa vana ehansi na vona va va dyondzisa hi tindlela to tisirhelela eka swiyimo swo tani. Naswona ndzi va kucetela ku va languta ngopfu tibuku ta vona va za va ya heta xikolo.

Ndzi tsakela ndlela leyi a va tirhisa yona khale, hikuva a swi kala ngopfu ku kuma n'wana kumbe nhwanyana a mbale xiketi lexi fambaka henhla ka matsolo. Xin'wana ndzi nga xi vulaka hileswaku a va nga mbali na swikete leswi kombaka miri ngopfu, leswo tsemiwatsemiwa na le matlhelweni. Naswona a va nga mbali na swikipa swo swo famba henhla ka khwiri.

Ndzi nga va kombela etlhelo ndzi va tshamisa ehansi ivi ndzi va vutisa ku i yini xi va holovisaka naswona tanihi murhangeri wa ndhavuko ni boheka ku tiva ku hambana eka mindhavuko hinkwayo no kota ku hlamusela ndhavuko lowun'wana ku leswi hi ndlela leyi lava va endlisaka xiswona leswi hi leyi van'wani va endlisaka xiswona leswaku va ta kuma ku twisisa hi ku eka nkarhi wo tala u na ku endla xilo hi ndlela yo karhi ivi ndlela yaleyo yi nyangatsa lowun'wani hikuva ka ndhavuko wa vona va tiva ku ri swilo swo yila.

Manana ndzi kombela u ni u ndzi nyika buku leyi hikuva ndza swi tiva ku na wena u yi kume hi ndlela yihi leyi ta leyi nga ta endla na mina ndzi ndzi hlonipha ndhavuko wa hina na leswi kokwana a va swi lavisa ku buku leyi yi fikisa xiswona na ka loyin'wana a nga ta va a ri kona loko hina hi nga ha ri kona emahlweni. Se kokwana ndzi kombela mi nyika buku yaleyo na mina ndzi ta kota ku tidyondzisa swin'wana ndzi ta dyondzisa un'wana na mina.

Va pfuneta ngopfu hikuva va varhangeri va ndhavuko lava nga eka muganga wa mina wa ka hina va teka vana lavatsongo hi ku hambanahambana ka vona ivi va va nghenisa eka swo cina nkarhi wun'wana u kuma ku ri n'wana wa Mutsonga na na Muzulu eka ntlawa wun'we leswi endlaka ku un'wana na un'wana a hlonipha ndhavuko wa lowun'wana naswona a va tekelani ehansi.

E-e ku ya hi mina a ku se hundzuka nchumu hikuva ndzi vona va ha endlisa leswi vakokwani va hina a va endlisa swona na cinelo ra vona ka ha ri rona leriya ra ra ra xikhale leswi nga cincanyana hi loko va ri eka mitlangu yo ka yi nga ri yo hlohlotelo swa ndhavuko ntsena.

Lexi xi tikaka eka loko munhu a a nga tivi tindzimi to hambanahambana hileswaku wa tikuma u ri eka ndhawu yo ku vulavuriwa ngopfu ririmi rin'we leswi endlaka ra wena ri nga tekeriwi enhlokweni. Va nga ri tekeli enhlokweni hikuva a va talangi vanhu vo vulavula ririmi ra wena naswona u lexi xin'wana u nga xi u nga hlanganaka na xona hileswaku u nga swi twa leswi va swi vulaka kambe u tsandzeka ku va hlamula.

Nkoka wo hlawula vavanuna ni ni vavasati eka vurhangeri hileswaku swi ta komba nseketelo exikarhi ka vanhu vambirhi vo hambanahambana naswona swi ta kucetela ku vanhu va xisati na vanhu va xinuna va tikuma va navele ku va eka mihlengeletano ya le mugangeni yo tala hi ku hambanahambana. Swi ta endla leswaku vanhu va nga ti twi onge va le ku tshikeleriwa no kota no komba leswaku xi xi xi xiyimo kumbe mafikelelo lama nga ta va ma vekiwa ehansi ma ta va ma suka eka vanhu lava hi vumbirhi bya vona.

Ku va ndzi lombe xiambalo xa ndhavuko wun'wana ndzi lava ku komba vanhu leswaku ndzi hava xihlawuhlawu naswona ndza swi ndza hlonipha leswi vanhu van'wana va hanyisaka xiswona, leswi va ti khomisaka xiswona na leswi va endlisaka swilo hi xiswona.

Loko ndzi tsundzuka kahle a va lwela ku va va khomiwa hi ndlela leyi fanaka na vanhu va xinuna. Swin'wana ndzi nga vula leswaku a va lwela ku tikuma na vona va ri na vutihlawuleri eka swilo swo eka swin'wana na swin'wana.

Swakudya leswi ku vulavuriwaka hi swona laha i swakudya swo fana na nyama, cheese ni nga vula leswaku butter na na leswo pfala na na xin'wana na xin'wana lexi lexi nga na mafurha. Swakudya leswi swi vangela ti swi vangelana vuvabyi bya mbilu, stroke na na vuvabyi bya cancer.

Hi nkarhi wa minkhuvo swakudya, swakudya swi va swi swekiwe hi ku hambanahambana ka swona, u kuma tinyama ti swekiwa ti vikiwa hi tlhelo, u kuma swakudya swa xintu swi vekiwa etlhelo na na swa masaladi, swi vekiwa etlhelo. Kambe loko se u ri ekaya ka wena u nge koti ku swi sweka swakudya sweswo siku na siku.

Ndzawulo wa dyondzo wu fanele ku tiyisisa leswaku ku va na vadyondzisi lava nga ta dyondzisa hi hi marimi ya van'wana vana. Hikuva loko vana loko exikolweni xin'we swi swi kumeka ku dyondzisiwa vana va mindhavuko yo hambanahambana yi nga va yi ri yinharhu kumbe mune, swi endla leswaku na lava va nga ta va va dyondza eka swona swikolo swoleswo va kota ku dyondza hi leswi vanhu van'wanyana va hanyisaka xiswona eka mindhavuko ya vona na leswi va endlisaka xiswona swilo.

Vuyimbeleri bya ndhavuko byi hi dyondzisa ku rhandza ririmi ra hina tani hi Matsonga, ri hi dyondzisa na leswi hi nga swi tiveki eka eka ndhavuko wa hina ngopfungopfu hina lava lava tikumaka va ri kule na le makaya lava tshamaka ngopfu eJoni.

Hi xitalo vavanuna eka ndhavuko wa Vatsonga va mbala mahembe lama nga na mihlovohlovo hi ku hambanahambana va tlhela va mbala na swidloko swa xintu.

E-e vantshwa va sweswi va landzelela ngopfu e maswekelo ya ya xilungu, maswekelo lama hi ma vona ngopfu na ka ti-TikTok kumbe ti-Facebook.

Lexi endlaka leswaku tirhesipi ta ndyangu ti hambana na leti kumekaka eka inthanete hileswaku ta inthanete ti va ti engeteriwe hi swilo swa xilungu, ti va ti ti hoxiwe ngopfu swipayisisi swo fana na vo Six Gun ku endla xikombiso, swi fakiwe swi hoxiwa na ti-beef stock hi ku hambanahambana ka swona swipayisisi swoleswo, kambe eka tirhisipi ta ndyangu a swi nga hoxiwa ngopfu sweswo.

I matsavu, matsavu wa u rhanga u wa u wa hlantswa loko u heta ku wa hlantswa ivi u wa tsemelela, loko u heta ku ma tsemelela i ma hoxa epotweni ivi u chela mafurhanyana mo sweka ma tsanana. Loko, loko matsavu ya wena se ingaku ma ya ku vupfeni u chela munyu wa wena kumbe xin'wana na xin'wana lexi u lavaka ku nandzikisa hi xona, ivi u pfala. Loko u hetile u tshika u swi tshika eka xinkarhananyana ivi se u u sungula ku ti phakela u phamela u dya.

Ndzi hava dyondzo kumbe vuxokoxoko bya bya vito ra swakudya swa kona naswona ku ku nga va ku ri swakudya swo swo tanihi swihi.

Ndzi ta boheka ku nghena ematini hi xihatla ndzi ya n'wi humesa ematini ivi hi ta kota ku n'wi susumetela xifuva hi n'wi tshikelela eka xifuva ku a kota ku humesa mati lama a nga ma nwela.

Dyondzo leyi ndzi yi kumeke eka tinsimu ta ndhavuko wa hina Vatsonga, hileswaku ndzi dyondze ku rhandza na ririmi ra hina na hi ku tibuma hi rona. Xin'wana ndzi xi dyondzeke hileswaku ndzi kota no twisisa leswi vuriwaka no landzelela leswi muyimbeleri a swi vulaka hi xiyimo lexi a vaka a kha a vulavula hi xona. Eka nkarhi wun'wana ndzi ndzi tikuma ndzi ndzi fambiselana na xiyimo xexo.

Eka muganga wa hina, ndlela leyi hi yi tirhisaka ku nyika munhu ndhawu yo tshama hi rhanga hi n'wi pfuxela ivi hi n'wi nyika xitulu hi kota ku tsema mabulo ma hina kumbe ku twa lexi a lavaka ku xi vula.